Ndingakutshintsha ngokuba ndihambe ndikhe ndiyobethwa ngumoya ezidolophini ezinkulu apho ndizawufika kunokuphithizela ngaphandle kwemfuyo nezityalo.

Indlela enokusetyenziswa ekushicileleni yindlela yale mihla yokusetyenziswa kwe-intanethi. Yiyo indlela esezosetyenziswa sisizukulwana esizayo.

Oomakhulu bayafundisa bayayinikeza iimfundiso kubazukulwana afundise indlela yokuziphatha njengentombazana, bafundise indlela yopheka, bakufundise indlela yokuba naxa sekufike isigaba sokuba wende.

Kulo mcimbi kuzawuwa inkomo, kuzawuxhelwa inkomo, kuphekwe umngqusho, kuphekwe ikhabhitshi, kuphekwe amazambane, umngqusho oneembotyi nomngqusho ongenambotyi.

Siyiphakamisele phezulu inkcubeko yethu, ubuntu bethu ubuthina. Ngayo leyo ndlela siyawuhlala sibambene siye phambili sisonke sibambene sibe sikuthintele konke ukuxhatshazwa.

Isiko intonjana kuye kwenziwe uba kungeniswa intombazana ebudaleni ifundiswe ngezinto zobudala, ifundiswe ngezinto zisemendweni, ifundiswe ngokuziphatha ngoba isukile kwinqanaba lobuntombazana idlulele kwelinye inqanaba. Kweli nqanaba sekakulungele ukuba ngumfazi womntu.

Ndicinga uba umntu ahlalise phantsi umyeni wakhe amcele kakuhle uba ngoba ndiphumile ekhaya ndineenjongo zokulungisa ikhaya lam kodwa ndisitsho nalapha emzini ndizawube ndingayekanga ndilungisa kodwa andinokwazi uyeka ikhaya labazali bam lisaziwa ngapha ndilungisa, ngeke ndonwabe nam. Into elungiswayo uba niyilungisa ngokuthetha nomyeni wakho.

Kukho izinto zesiNtu thina singamaAfrika sivela esiNtwini. UbuKrestu, ewe, ziindlela esifike ikhona kodwa imvelaphi yethu isesiNtwini sinookhokho bookhokho. So kumele silandele indlela yethu yabo khokho kuqala ukuze ubuKrestu.

Ndingamcebisa umntanam uba aye kwesinye isikolo esi sinabantu abanenkcubeko engafaniyo nale anayo yena ukuze azofunda into kubo abo.

Xa ndizilanda ndiye ndifune ukwazi isiduko sakhe umntu, ndiyazi ukuba uzalwa, umamakhe uzalwa ngubani utatakhe uzalwa ngubani.

Yho! Kuzo ezo nqwelo ziyathethwa iindaba zabantu. Yiyo into endayiqaphelayo apho. Umntu angathetha ngawe ungamazi nomazi naye engakwazi kodwa kukhala undiva undiva ibe ngathi ngumntu akwaziyo xa sebethetha iindaba zakho.

Abanye abantu baye basebenzise iziduko zaboomama wabo besakhula kuye ekuhambeni kwexesha batshintshelwe kwezabootata wabo. Loo nto iye amaxesha amaninzi yenziwe kukuba izinto zabo ngelixa basebenzisa isiduko sikamama wabo zingabangelungeli ngendlela de oobaba ootata babo balobole babalobole .

Amalungiselelo okuqala endinokuwenza kukufuna imfuyo esizayihlaba, silungiselele ukwenza utywala besiNtu umqombothi. Sibuye ke silungise ekhaya sicoce phakathi kwekhaya ndiqokelele abantu abadala kuhlanganwe.